Nka re Lionel Messi, ka gonne o na le dikoloi di le dintsi.

Go tshameka bolo ya dinao, go tshameka bolo ya matsogo, go gym-a, go jog-ka le go tshameka chess-e or-e o tsamaye o ye di-hike-eng. Nna ke rata fela go ya kwa ntle, ke no itshamekela chess-e, ko library ya rona re na le chess-e, go na le batshameki wa chess-e mo pele ga laeborari ya rona. So, ke a ya nakwana fela ga ke sena tiro mo gae mo, ke a ya teng, ke no ke tshameka chess-e teng.

Nna ga sa ntse ke na le ditsala tsa me, or-e ba lelapa la me re tshameka chess-e or volleyball-o.

Thata-thata fa lelapa la ka re kopane re dira braai. Nna ke rata go apaya ke nna ke tla be ke apeile bogobe, di-salad-te, jalo le jalo.

Ko motshamekong e ne ke tsena sekolo mo go yone, re ne re na le chess-e, re ne re na le volleyball-o, re ne re na le netball-o, re ne re na le kgwele ya dinao, re ne re na le rugby, re ne re na le basketball. O ne ke o rata thata, ne e le bolo ya dinao le bolo ya matsogo.

Akere netball-o le le bolo ya dinao.

Go nna o ntse o na le seabe mo metshamekong, o ka kgona go fokotsa ka go nagana thata, segolo jang le rona bašwa, re na le botlhokatiro, o ka fokotsa ka go nagana thata gore botlhokatiro bo na bo go ama jwa maikutlo, go tshwanakana le gore bo ka go ama tlhaloganyo, pelo, wa feleletsa e le gore o ka fa tlase ga kgatelelo ya monagano, o ka feleletsa e le gore o ipolaya ka ntlha ya gore o nagana thata ka botlhokatiro ba gago jaanong, ga o ntse o tswela kwa ntle o ya metshamekong, o ne o tshameka bolo, metshameko e farologaneng, o fokotsa go nagana thata ka botlhokatiro wa rona.

Bana ba tshwanetse go latela molao wa kgwele ya dinao if ba tshameka kgwele ya dinao. And-e bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana, tshwanetse ba letlele bana gore ba tshameke le bana ba age ya bone, ka gonne bagolo ba kgona go dira diphoso ba feleletsa e le gore ga ba tshameka kgwele ya dinao, mogolo o feleletsa a gatile ngwana, ngwana o feleletsa a robegile kgotsa .

Ditsala tse di nnelang ruri di tshameka metshameko, o tla feleletsa o sena nako ya go dira ditiro e nngwe kwa gae, go tshwanakana le gore, e re o tshameke nakwana, o boe o ye go dira tiro ya mo gae go tshwanakana le go apaya, go tlhekisa mo ntlong, go tlhatswa diaparo, jalo le jalo.

Nka kgona go dira dithulaganyo tsa metshameko, di ka nna tsa akaretsang batho botlhe le go nna motlhofo go di fitlhelela. Di dira gore bašwa ba ba tswang mo maemong a a farologaneng, le ba ba nang le bokgoni bo bo sa tshwaneng, ba kgone go nna le seabe le go atlega, fa batho ba tshameka metshameko, ba ithuta dilo dintsi tse di botlhokwa jaaka go dirisana mmogo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona jaana, e dira gore re kgone go dirisana le ba bangwe. Di tokafatsa bokgoni jwa go rarabolola mathata, go akanya ka tsela e e botlhale le go dira ditshwetso. Go tshameka metshameko e ka nna tsela e e monate ya go iketla le go tila go ngomoga pelo ga letsatsi le letsatsi. Goreng metshameko ya inthanete e ne e se teng bogologolo? Ka gonne di inthanete tsa bogologolo, le di didiriswa tsa go tshameka di ne di sena matla a go dira dilo le go kgona go tsena mo inthaneteng, tse di neng di tlhokega mo metshamekong ya mo inthaneteng.